Jwalo ka ha ke le mosebeletsi wa mmuso. Ke sebetsa kantorong ya mmuso e shebaneng le tsa dipapadi. Ke tlo thabela ho botsa dipotso tsena tse latelang. Wena jwalo ka motho ya moholo setjhabeng. A na ka hare ho motse wa rona, ho na le batho kapa bana ba bangata ba thabelang dipapadi. Ke eng diphapano tse le kopanang le tsona ka hare ho motse? Hobaneng le kgethile ho kena ho tsena tsa dipapadi? Ke eng tseo le se unang ka hara ho dipapadi tsenana ka hare ho motse? A na hona le tswelopele ho tsena tsa dipapadi? Ke tse feng tsa dintho tseo le di hlokang, ho tswellisa tsena tsa dipapadi pele ka hare ho motse?

Ke motho ya bapalang chess ka hare ho motse. Mme ke papadi e sa tumang, mme e sa tsejweng ke batho ba bangata. Ke papadi e ke ithutileng yona nakong eo ke ntse ke kena sekolo sa makgowa. Mme jwale motseng wa ka ke ntano nka bana ba banyane, ke ba bokanyetsa. Re kopana ke ba ruta ho bapala papadi ena ka boqhetseke, mme ba ipabola ka yona. Sena se nkentse ke tumme haholo. Mme ke ipapatsa ka ho ruta bana ba banyane seo ke se tsebang, ke se kgutlisetsa setjhabeng. Mme ke phamise setjhaba sa heso. Ka hoo, bana ba bangata ka hare ho motse, ba latela mehato ya ka. Mme ba ikgantsha ka papadi ena ya chess.

Di ngata haholo dipapadi tse itshetlehileng ho dintho tsa tlhaho. Jwalo ka, ho palama ho dithaba sky-diving. Ke dipapadi tse itshetlehileng ka tlhaho. Ke dipapadi tse bapalwang ka hara boemo ba tlhaho. Environment-eng eo e leng ya tlhaho. Di ngata haholo dipapadi tseo. Jwalo ka yona ena, lebelo la dikepe.

Nna ke bona hona jwale. Boikwetliso e se e le ntho e etsuwang ka tsela e makatsang. Batjha ba bangata ba ikwetlisa. Ha ho sa tshwana le nakong ya pele. Marangrang a re thusa ho tseba haholo ka dibaka tsa boikwetliso tse ngata. Tsela tse ngata tsa ho ikwetlisetsa ka tlung, le ho ikwetlisetsa ka hare ho seterata ka hare ho motse. Mme ho na le di-group, dihlopha tse ngata ngata ka hare ho motse tse kopantseng. Batho ba kopantse, ho tla ya dibakeng tsena tsa ho ikwetlisa. Kapa ho ikwetlisetsa ka matlung.

Nna ke motho ya thabelang ho bapala game e bitswang word connect, mohaleng wa ka. Game ena e bapalwa ka tsela ena e latelang. O fuwa mantswe ya sa kopanang. Mme o ikopanyetsa ona bo wena, hore mantswe ana a etse moelelo. Di letara tsena tseo o di fuwang, di itulela feela jwalo. Mme wena ka kelello ya hao, o nkopanyetsa diletara tsena ho etsa lentswe le nang le moelelo.